Maikutlo a ka mabapi le sengolwa sena ke hore se hlahisa ntlha ya bohlokwa haholo mabapi le bophelo ba kelello ba banna. Se totobatsa hore setjhaba sebeha banna tlasa kgatello e kgolo. Haholo-holo mabapi le ho fana ka lelapa. Mme kgatello ena e ka lebisa mathateng a kelello a sa fuweng tlhokomelo e lekaneng. Hobane ho na le tokelo ya hore banna ha ba lokela ho bontsha maikutlo kapa bofokodi. Ka bo khutso sengola se se bua ka kgatello ya setjhaba ha banna.

Maikutlo a ka malebana le boemo bona ke hore, ho ima bo sa rerwang ke qholotso e kgolo eo batjha ba tobanang le yona. E ka ba le ditlamorao le e nngwe ka ba le ditlamorao tse tibileng bophelong ba bona le ba lelapa. Dipapatso tsa ditshebeletso tsa ho qala boimana, ho bona dipapatso tsena ditoropong. Ho bontsha ho re bothata bona bo atleile haholo-holo. Mme ho hlokahala mekgwa e mengata ya ho sebetsana le bona.

Ke tshwanetse ho ho hlalosa hore na ke kotsi e mofuta ofe. Mohlala, kotsi ya koloi ho ba mollo. Ke tshwanetse ho fana ka address e nepahetseng ka dintlha tsa sebaka seo kotsi e etsahetseng ho sona. Mohlala, lebitso la seterata, dintlha tsa bohlokwa tse haufi.

Lebollo ke moetlo o wa kgale. O etsa, o etsang dithabeng tse ngata. Ho kenyeletsa le Basotho ka moetlong wa bona. Lebollo ke karolo eo o e bohlokwa ya ho fetoha ha bashemane ho ba banna. Le ho ba kenya setjhabeng sa batho ba baholo. Ho na le mekgwa e fapaneng ya lebollo, ho kenyetsa lebollo la setso le lebollo la bo ngaka.

Thibela bokatjhane ba batjha sekolong, le mefuta e le thibelang pelehi. Batjha ba ba ngata ba tobana le bothata ba ho ima ba sa le sekolong. E leng se ba sitisa ha ho phathela thuto ya bone. Le ho ba le bokamoso bo khanyang. Thibelo ya pelehi e ka thusa ho fokotsa bothata bona.

Pele ho tsohle, ho bohlokwa ho theha tikoloho e sireletsehileng le e tshehetsang mo baneng ba ikutlwang ba lokolohile. Ho bua ka maikutlo a bona ntle le tshabo e kahlolo. Theha dihlopha tsa tshehetso kapa dibaka tsa puisano moo banna ba ka arolelang diphihlello tsa bone le maikutlo a bona ka bolokolohi. Sena se ka etswa ditsing tsa setjhaba, dikerekeng kapa mekgatlo e sa etseng phaello.

Maele ana, maele ana a bolela hore mathata kapa bohloko bo motho a bo fumanang bophelong. Ho utlwisisa a fela ke motho eo a bo fumanang. Se se supa nako eo ka yona motho a rekileng kapa a ntshe qeto e neng e bonahala e le molemo, kapa e tla mo thusa. Empa qetelllong eo motho ya mo tlisetsa mathata kapa bohloko bo boholo.

Ha motho a se a le maemong a jwalo ka mona kotsi eo koloi e fetotseng bophelo ba hae ka ho felletseng. A ka kgothaletswa ho ikamahanya le mananeo a latelang. Mananeo a tshehetso e kelello le maikutlo. Le mananeo a tsosoloso le mananeo a tshehetso ya ditjhelete kapa thuso e setjhaba.

Ho bonahala ho hlokahala tshebedisano e matla dipakeng tsa dikolo, SGB le batswadi. Ho netefatsa polokeho ya bana mabapi le dijo. Maleba a ka fiwang, thibelo e tlisang ra dijo tse tswang ka ntle. Ho ntlafatsa dijo tsa sekolo, boithati ba bophelo bo botle ho etsa tlhahlobo.

Batho ba bangata ba iphumana ba nka dikeletso ka tsa bophelo bo botle, mo metswalle le lelapa. Ho ena le ho ya ditsing tsa bophelo ho fumana tlhaloso e nepahetseng. Sena ha se ha se nepahetse ebile se kotsi. Tlhahlobo e fosahetseng metswalle le ba lelapa, ha ba na kwetliso ya bongaka. Ka hoo, ba ka fana ka tlhahlobo e fosahetseng ya boemo ba bophelo ba hao.

Ke ile ka tshwanela ke ho kopa thuso, ho ba lelapa le metswalle ya ka.

wa ho lahlehelwa ke kelello ke motho. Ke motho wa ho se khone ho buisana ka mokhwa o tlwaelehang. Dipuo tsa bona di kaba tse sa utlwahaleng, tse sa tsitsang kapa tse tletseng mantswe a sa amaneng.

Ho boloka tjhelete ya pension ho bohlokwa haholo. Le ho ja o na le malapa, batswalle le bana ba hao o hlokomelang ha o tsofetse. Ho fokotsa morwalo ho ba bang, le ho ja lelapa la hao le ka ho rata le ho hlokomela. Ho ba le pension ho fokotsa morwalo wa ditjhelete ho ho bona. Haholo ha ba na le di di ditlhoko tsa bona tsa ditjhelete.

Ditshitiso tse ka thibelang batho ho fumana tlhokomelo e bophelo bo botle le tshehetso. Di ka kenyelletsa ho hloka disebediswa tsa tjhelete. Batho ba ba ngata ba ka sitwa ho fumana ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Ka lebaka la ditshenyehelo tse phahameng tsa meriana le fetiswa tsa dingaka. Kapa ho hloka insurance eo ya bophelo bo botle.